Ukufunda, ukufunda endaweni ekude kuhle kumbi ngoba uqhelelana nomndeni wakho okusekayo. Lapho usuke ufunda ukuzimela njengomntwana ophuma ekhaya. Usuyafunda ukuy'mela, usuyaphuma uyabuya esikoleni kumele upheke, kumele uwashe, into obukade ungayijwayele ngoba yinto okade uyenzelwa umama lokho. Lokho kuhle, ngobani, usuyafunda usufunda nokuy'mela nokuzenzela. Kodwa kuphinde futhi kube buhlungu ngoba ushiye abantu ekhaya, abantu abakusekayo ngayo yonke into.

Into yokuqala okumele uyenze njengomsakazi ukuthi uphenye. Uphenye ubheke ukuthi le ndaba le ozoyikhuluma emoyeni iyiqiniso kangakanani. Ungakhulumi into nawe ongeke ukwazi ukuy'mela ekugcineni.

Ngithanda kakhulu iGagasi FM. Ngoba limayelana kakhulu ngabantu abasha, lithuthukisa abantu abasha.

Into engingayenza ukuhamba ngenze umkhankaso ngibuze abantu abasha ukuthi yiziphi iy'ngoma esey'ngenile, yiziphi iy'ngoma bona abayithandayo. Ukuze ngizokwazi ukudlala zona emsakazweni.

Kusho, engingakusho kuyena ukuthi ahlezi eku kwizinkundla zokuxhumana ngoba yilapho intsha igcwele khona. Abuze umbono kubona ukuthi yiziphi iy'ngoma abay'thandayo, yiziphi iy'ngoma ey'ngenisile. Njengamanje bekungenise amapiyano kakhulu. Uma kungena ipiyano, uma kuqala ingena, uzwa ugqum gqum, lapho usuzozizwa usuyadansa ngobani ingoma esingenisile.

Yebo, ngobani, lapho njengabalaleli nathi sithola ithuba lokwazi ngamaciko ethu. Nathi sithola ithuba ukwazi abaculi bethu ukuthi, uthanda ini, yini ukudla akuthandayo? kwaqala kanjani? Lawo umbono omuhle.

Kubaluleke kakhulu ngoba manje sesiphila ngakho. Ama-inthanethi siphila ngawo. Nasesikoleni kufuneka izinto kumele uzibheke khona kwi-inthanethi. Sekubaluleke kakhulu akusafani njengakuqala la owawubheka khona encwadini. Manje sekumele ungene kwi-inthanethi.

Kubanzima kakhulu, yabo kuba nzima angifuni ukuqamba amaspho. Ngoba umakhalekhukhwini uvele ube mkhulu ungazi ukuthi uzokwenza ini ngawo, kuba nzima okwangampela. Kanti uma unedatha uyakwazi ukungena ey'nkundleni zokuxhumana, uxhumane nabangani bakho, uxhumane nabomndeni, kuxoxwe kube le, kube le, kube mnandi kushone le.

Kubalulekile ngoba lokho kukwenza ukuthi sibe nolwazi, sibe nolwazi ngezinto. Uma unganalo ulwazi esikhathini samanje uthathwa njengomuntu ongafuni ukwazi ngoba yonke into ila phambi kwethu manje, yonke into uhulumeni uyasinikeza, amathuba uyasinikeza. Manje wena uma uthi into awuyazi uthathwa njengomuntu ongathandi ukwazi kahle kahle.

Iy'teshi zonke zenza umsebenzi owodwa, into ehlukile ukuthi kuhluke ngey'limi. Khona isiteshi esikhuluma isiZulu, kukhona isiteshi esikhuluma isiXhosa, amaVenda. Kuningi la eNingizimu Afrika siney'limu eziwuleveni, kanjalo nasey'teshini zethu, kuhlukile.

Yebo, lake laphela idatha. Lapho kwakumele ngishekhe umlayezo engangiwuhambise nge-imeyili ngifaka la engangifakele khona ukuthola umsebenzi. Manje ngoba sekubuya impendulo, uma ngithi ngithi ngiyangena, hawu liphelile idatha alikho. Kwakumele ngigijime ngiya espaza shophu ngiyolithenga, ukuze ngizokwazi ukushekha, ukuze ngizokwazi ukubheka umlayezo engithunyelelwe wona imiphumela kahle kahle.

Umabonakude unezinhlelo eziningi. Mina engiy'thanda kakhulu yilezo ekuthiwa i-reality show, lapho obona khona abamaciko besitshengisa ngempilo abayiphilayo nabangani nabomndeni.